Ukuze umuntu akghone ukuvula itjhorense bekayithole, kufanele aphathe umazisi wakhe begodu nakukhona abanye bemndeni afuna ukubafaka kufanele nabo aphathe abomazisi babo. Begodu abe nemali yokubhadela umtjhorensi loyo ngesikhathi abavumelene ngaso bonyana kufanele abhadele umtjhorense.

Ngaphambi kobana isibawo semalimboleko yokufunda siphasiswe, kufuze bonyana umuntu loyo ofake isibawo ahlolwe bonyana angakghona na ukubhadela imali leyo ngesikhathi ekuvunyelenwe ngaso bonyana ibhadelwe. Nangabe angeze akghona isibawo sakhe asiphumeleli.

I-balloon payment emkhakheni othengisa iinkoloyi, kulokha umuntu nakazwana nebhanga namkha nombolekomali umbolekisimali bonyana abhadele ikoloyi. Bese umuntu loyo yena uzokukhetha bonyana uzokwazi ukubhadela imali lapho ayiboleke khona kancani kancani namkha ayibhadele yoke ngesikhathi sinye kodwana ikoloyi usuke uyithengelwe yimalimboleko.

Inzuzo umuntu angayithola emkhakheni wezokwakha, kukobana akhe amakamuru afake abantu abazokuqatjha bambhadele. Begodu angakha amakamuru afake abantu abazokwenza amabhizinisi wabo, nalapho akghone bonyana bamubhadele athole imali namkha athole inzuzo.

Lokha umuntu nakavula itjhorense kufanele azi bonyana ngiyiphi itjhorense angathanda bonyana ayivule begodu azi bonyana itjhorense leyo inaziphi iingaba namkha imigomo nemibandela yetjhorense leyo. Umuntu lokha nakavula itjhorense kufanele ahlolisise ngetjhorensi leyo bonyana ikulungele bona angahlala kiyo na. Sele akwenzile koke lokho uyakghona bonyana aye lapho kunetjhorensi leyo namkha afowune avule itjhorense leyo ayifunako nasele anelwazi loke.

Endaweni yangekhethu kunemihlobo eminengi khulu yeentokfela. Kunestokfela lapho banikezana khona imali qobe ngenyanga, kunestokfela lapho khona babeka imali, bese bayoyihlukaniselana nakuphela unyaka, kunestokfela lapho umuntu nakunomnyanya bamkhambisela izinto azozitlhoga lokha nakenzeka umnyanya. Izinto ezifana namaflawa, ipuphu, amafutha nokhunye abazokUberegisela umnyanya loyo.

Esikhathini sagadesi, ukuze umuntu akwazi bonyana athole ulwazi nge-akhawunthi yakhe. Angadawuniloda i-app ye-bank leyo avule khona i-akhawunti, akghone bonyana athole ilwazi bonyana imalakhe iberega njani. Begodu angakwazi nokobanyana nakukhona angakuzwisisiko angene ngebhanga ayobabuza lokhu angakazwisisi nge-akhawunthi yakhe.

Imibuzo umuntu efanele ayibuze ngaphambi kobana athathe imalimboleko, kukobana abuze bonyana, imali le izokudoswa bunjani? Izokudoswa qobe ngenyanga, ngeveke namkha ngonyaka? Begodu kufanele azi bonyana kufanele azi bona la aboleka khona imali kusemthethweni na, nakangazi koke lokho angakghona bonyana athathe imalimboleko.

Kona kuliqiniso bonyana ukurholisa abantu ngedijithali kusiza bonyana abantu bangazitlhagisi ngokukhamba amabanga amade bayokukhupha imali emtjhini webhanga kodwana akutjho bonyana nawurhole ngedijithali awuphumi ngendlini ngombana kufanele uphume, ukwazi bonyana uthole imali leyo. Imali ayizingeneli ngendlini kodwana kufanele uphume uyoyikhupha ukwazi ukuthenga izinto ozozitlhoga zangendlini.

Into ebingwe babantu ngestokfela kukobana nakufika isikhathi sami ngoNobayeni namkha isikhathi lokha benza iminyanya, kuya ngokobana istokfela umuntu angene kiso ngisiphi, lokha nakufika isikhathi esinjalo, umuntu akakhiphi khulu ngesikhwanyeni sakhe ngombana i-stokvel siyakwazi bonyana sikhiphe izinto lezo azozitlhoga khulu nakenza umnyanya, siphungule namkha nakufika uNobayeni siphungule izinto ozozidinga ngesikhathi sakaNobayeni. Imalakho awuyisebenzisi khulu kodwana usebenzisa le bowuyidlala kustokfela.

I-foreign currency yimali esetjenziswa kwamanye amazwe, yimali kodwana ayifani nale esiyisebenzisako. Isibonelo, nangabe useSewula Afrika, imali esetjenziswa eSewula Afrika marandi kodwana nawuya ngaphetjheya, awusakwazi bonyana ungasebenzisa amarandi, sekufanele usebenzise imali yabo ebizwa ngokobana ma-dollar, i-foreign currency ngikho lokho.

Ngokubona kwami, ihlelo elisetjenziswa gadesi lokuvula ibulungelo lilungile kodwana alikho lula ngombana bakufuna izinto ezinengi ngaphambi kobanyana bakuvulele ibulungelo, izinto ezifana nomazisi, incwadi etjhoko bonyana uyisakhamuzi. Nawunganazo izinto lezo, akukho lula bonyana bangakuvulela ibulungelo lakho begodu ngalokho, ngibona bonyana kulungile ngombana nobutsotsi nabo angeke bande.

Kuyingozi ukusebenzisa i-App yakho yebhanga uthungelele ku-Wi-Fi yomphakathi ngombana kunabantu abakghona namkha abanolwazi ngokobanyana batjontje yoke imininingwana oyenzako ngefowunu yakho ukusebenzisa i-Wi-Fi esetjenziswa mumuntu woke, yingakho kubalulekile bonyana umuntu abe ne-Wi-Fi yakhe.

Into eqakatheke khulu ngaphakathi kwe-App yiphini yokuvula namkha yokungena ku-App ngombana nange omunye umuntu angazi iphini yakho yokungena ku-App, angaba nelungelo lokobanyana atjontje imalakho ngaphandle kwemvumo yakho.

Umbuzo abangawubuza umkamalume lokha nakaboleka imali ebhanga kukobana, uyasebenza na? Omunye wombuzo kukobana imali ayitholako yimali engangani qobe ngenyanga begodu omunye umbuzo oqakathekileko kukobana akukho lapho akoloda khona na. Bazomtjhegela i-credit score, nabathole koke lokho bangakwazi ukuthatha isinqumo sokobana bayamboleka umkamalume imali namkha awa.

Ukonga imali eyaneleko nawuzokuba nekhambo lokuya kelinye ilizwe kuqakatheke ngokobanyana imali yezwe lakho nelizwi elinye ozoya kilo ayifani. Isibonelo, eSewula Afrika kusetjenziswa imali ebizwa ngokuthi ma-rands, amaranda, kodwana e-America kusetjenziswa ama-dollar. Okwaziwa bonyana iranda leSewula Afrika nawulimadanisa ne-dollar lase-America lincani. Ngakho-ke kubalulekile bonyana wonge imali eyaneleko nawuzokuya kwelinye ilizwe.

Into engicabanga bonyana idla imali khulu nawuzobe nekhambo, zizembatho. Lokha nawuzokuthenga izambatho. Izambatho zidla imali enengi khulu. Begodu angeze waya, wakhamba unganazo izambatho, uye kwelinye ilizwe namkha uthathe ikhambo lakho unganazambatho ezihle.

Lokha nawunekhambo kufanele uzenzele wena i-budget, uyibhale phasi. Wazi bonyana yini into ozoyitlhoga, ezokufuna imali begodu kufanele uhlale ku-budget, ungasuki.

Lokha nangizoba nekhambo, ikambiso engiyisebenzisako nangihlela imali ngibhala phasi zoke izinto engizozitlhoga ezifuna imali. Begodu angeze ngifune ezinye engakazibhali nangibona bonyana imali ayilingani. Zoke ezibalulekile ngizibhala phasi. Lokho kubizwa ngokobanyana yi-budget. Ngenza i-budget ukuze ikhambo lami lingasebenzisi imali ebengingakayihleli bonyana ngizoyisebenzisa.

Ukwehla kwamandla weranda nokunyuka nakulinganiswa nemali zakwamanye amazwe, kungaliphazamisa khulu ikhambo lomuntu ngombana umuntu sele ahlele bonyana uzokusebenzisa imali engaka. Bese iranda liyanyuka. Lokhu kungaphazamiseka khulu ngombana angeze abasakwazi bonyana ahlale phezu kwaleya imali ebekathi uzoyisebenzisa. Begodu lokhu kungaphazamiseka ikhambo lakhe umuntu loyo.

Lokha nawusuka uya e-America kufuze wazi bonyana iranda leSewula Afrika nalilinganiselwa ne-dollar lase-America liba yimalini, ngombana iranda lethu kuthiwa liphasi khulu nalimadaniswa ne-dollar le-America. Ngakho-ke ngaso soke isikhathi nawuzokuba nekhambo kufanele wazi bonyana nawuphethe i-hundred rand izakuba yimalini nawufika e-America. Lokho kungenza bonyana ikhambo lakho libelula.

Lokha umuntu nakanekhambo elide begodu ayokukhwela isiphaphamtjhini, ayokulala nemawotela ngingamyelelisa ngokobanyana nakazokwenza namkha azokubhukha isiphaphamtjhini kufanele aqale bonyana usibhukha ngamaphi amalanga, ngombana kuthiwa kunamalanga lapho khona ithikithi lesiphaphamtjhini liba phasi khulu ngenani. Ukuyokudla namkha ukuyokulala emahotela, kufanele aqale bonyana ngiyiphi iwotela engalingani imali anayo, ngombana amanye emawotela adura khulu kufanele abheke imalakhe bonyana ingamlalisa kuyiphi iwotela.